Intliziyo yam ingabuhlungu kakhulu xa idatha yam inokuphelelwa ndingayisebenzisanga. Kaloku kule mihla yonke into ithande ukuba namaxabiso aphezulu, andingevi kamnandi konke konke.

Idatha endithi ndiyisebenzise ngosuku oluqhelekileyo yi-one gig. Yona indinceda ukuba ndikwazi ukwamkela kwaye ndithumele iimbalelwano, emails ngolwimi lwasemzini. Ikwa ndinceda futhi ndikwazi ukusebenzisa uWhatsApp ndinxibelelane nosapho, abahlobo kunye nabathengi kwishishini lam elincinci endinalo lokuthengisa. Indinceda kakhulu ke le datha ngoba ndiyakwazi ukugqiba imini yonke ndingakhange ndibe namcelimngeni wokuphelelwa yidatha imini ingekapheli. Ndiyakwazi ukuba ndiqinisekise ukuba imiyalezo yam ndiza kuyifumana ngethuba kwaye nam ndizawukwazi ukuyithumela kwangexesha.

Ewe, yakhe yandiphelela idatha ndingalindelanga konke konke. Ndaba nemini ende kakhulu ndingayazi nokuba ndenze njani, kaloku yandiphelela ndisendleleni egodukayo ndisiya ezilalini. Kodwa kwala ethubeni ndacinga tyhini kanene uVodacom uyakwazi ukusinika i-airtime nedatha ngetyala, ndangena khona ndazikhwelitela. Bandinceda bandinika idatha eyayingu-three hundred MB, ndakwazi ke ngoko ukuphinda ndiqhubeke ndinxibelelane nezihlobo kwaye ndamkele imiyalezo, eminye ndiyithumelele.

Ibhalansi yedatha yam ndiyayijonga nakalishumi ngemini ngoba kaloku ndikhe ndithi ndisakhuphathwa sisizungu ndingene kumakhasi ezonxibelelwano, ndibala wena Facebook, wena TikTok, ndizonwabise ngezi vidiyo zihlekisayo kula makhasi. Ndimane ke ndijonga idatha yam ngoba kaloku la makhasi ezonxibelelwano ayisebenzisa kakhulu idatha ngoku ndiye ndiphathwe lixhala emveni kwayo yonke loo nto yokubukela kwam iividiyo kuwo.

Kwawam amava ndicinga ukuba igigabhayithi enye yedatha ayonelanga ngenyanga. Kaloku zininzi kakhulu izinto ezithi zidinge idatha. Umzekelo, xa uqhuba ishishini lakho kulula kakhulu xa unedatha ukwazi unxibelelana nabathengi. Kananjalo sikwanxibelalena nabahlobo nabantu esibathandayo ezimpilweni zethu rhoqo.

Liyinene elo, idatha ixabisa kakhulu eMzantsi Afrika kodwa ikhona inethiwekhi engathi ingafikeleleka kunezinye. Kaloku loo nethiwekhi nguVodacom. UVodacom uyakwazi ukuba nezibonelelo nezaphulelo ukulungiselela nabani na akwazi ukuzifumanela idatha. Uyakwazi kaloku kwizaphulelo zakhe iigagabhayithi ezimbini ibe yi-nineteen rand kuphela, kanti igagabhayithi enye ibe yi-five rand kuphela. Zikhethekile uVodacom ukwazi nawe ukuxhamla kwizaphulelo nezibonelelo zedatha.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kuqala engqondweni yam kukuba kanene kuza kufuneka ndichithe imali ethile ukuze ndikwazi ukuba nomyinge ongakanani na wedatha kwaye ndiye ndivuye ngoba kaloku ndiyakwazi ukuba xa ndinedatha ifowuni yam iza kusebenza kakuhle imini yonke. Kaloku idatha xa ungenayo zikhona izinto zakho ezinintsi eziye zime, zingakwazi ukuhamba kakuhle.

Ewe, ikhona inethiwekhi endingamkhomba kuyo, nguVodacom. Kaloku uVodacom unamaxabiso afikelelekayo kakhulu kuwonkewonke kwaye uba nazo izibonelelo nezaphulelo qho ngenyanga. Uyakwazi ukuzifumanela iidatha ezimbini ukuya kwezintathu ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Khetha uVodacom, awungekhe uzisole.

Xa urhulumente wethu enokufaka isandla kwiinkampani ezivelisa idatha singakwazi sonke sibe nedatha efikelelekayo apha eMzantsi Afrika. Kaloku ezi nkampani zijonge ukwenza ingeniso enkulu ngedatha, ngoko ke urhulumente wethu xa enofaka isandla azixhase zingakwazi ukuba zibe nezaphulelo ezithe xhaxhe ngamandla.